Ucwangcisa usapho yinto ebaluleke kakhulu singafundisa ngokuhamba ezikolweni basesebancinci abantwana bafunde ukubaluleka kokucwangcisa kosapho, siphinde siye ezicaweni siphinde singene ezi ezindlini house to house siyenze ke sithethe nabantu sibabonise flyers eziza bafundisa

Ngokuya kwam ukusekela abafundi abamithe abamithileyo besasesikolweni bendizawuba ne-after school programme ke apho sizawubafundisa uba bangazigxeki kakhulu yinto egqithayo, sibafundise nokunakekela isisu sabo kuba kubaluleke njani uba batye ukutya okulungileyo, bakwazi uba bazale abantwana abomeleleyo. Ndiphinde ndibafundise ke ngokubaluleka kokuncancisa usana nokungabatyisi ukutya besesebancinci. Sibanike loo sapoti abayidingayo ukuba uluntu lungababoni njengabantwana abangevayo.

Njengoba imigca ihlala imide kakhulu esibhedlele ndingaza nencwadi okanye ndize nefowuni yam etshajiweyo ndihlale phaa kuTikTok ke ndijonge ukuhambisa ixesha. Xa sendidiniwe yiloo nto ndithathe incwadi ndifunde ixesha lizawuhamba ungalinakanga.

Yho into efika engqondweni ke xa ndisiva eli gama kukufa. Phambi kokufa ndicinga ukuhlupheka okungaka komzimba wakho uzawugula, uzawuhamba isibhedlele ixesha elide ude ugqibele sewubhubhile kuba abantu abaninzi bagqibela bebhubhile xa benesi sifo.

Ndingabakhuthaza ngokubabonisa abantu abaninzi abaphila nesi sifo abangasalifihliyo loo nto ngoba ngeli xesha ayise sisifo esibulalayo kufuneka nje wena uthathe amayeza wakho ngendlela efanelekileyo uba ukwazi uphila indlela ende elungileyo. Sisifo njee njengezinye izifo, kuyafana naxa umntu ephethwe yiswekile uba umntu angasabi neentloni zoba anakekele ubomi bakhe.

Kunzima kakhulu ukufumana uncedo kwiikliniki xa sekuhlwile ngoba iiklinikhi zethu ziyavala ke ngo-five sebenza iofisi hours iiklinikhi zethu. Ke ngoku xa kunjalo umntwana egula ebusuku kuzawuba yingxaki enkulu eluntwini, kuzawufuneka imoto. Naloo moto izawuthatha ixesha elide ufika nokuya esibhedlele. Ke ngoku iiklinikhi zethu funeka zivulwe i-twenty-four hours uba zikwazi usebenza zincede uluntu.

Ukuthatha amayeza e-HIV yinto ebaluleke kakhulu nokuba nokungabi neentloni uba ucinge uba abantu bazawuthetha ngawe seyinto eqhelekileyo ke ngoku indaba yokuba yokuthatha amayeza, ayisafani nakuqala. Ke ngoku uzawujonga abantu abanintsi abaphila nesi sifo kodwa abanantloni, baphila kakuhle bahle neempilo zabo zintle. Ke ngoku funeka uzikhathalele nawe uthathe amayeza ngendlela elungileyo uba ukwazi uphila. Soze ufe ngenxa yokungakhathali.

Ndingamkhuthaza umntwana obe nesisu esasesikolweni ngokuthi ndibe nee-after school classes apho ndizawukwazi ubafundisa ndibakhuthaze nendaba yokuba ukuba ne-pregnancy usasesikolweni ayokukuphela komhlaba, izawudlula naleyo, uzawukhula umntwana. Kufuneka ndibafundise ngokubaluleka kokuzikhathalela xa umntana esasesiswini, ukutya kakuhle, ukungaseli utywala nokuthi xa sowuzele ukwazi uncancisa umntana sibanike loo nkxaso.

Ndiyacinga ukuba ziintloni ngoba abantu bazawubona, baza kubona njengomntu ophambeneyo. Ke ngoku kufuneka ke ibe yinto oyibeka esifubeni sakho abantu bangayazi ngoba abantu abaninzi abanalo ulwazi lwale nto, baza kujonga ngelinye iliso.

Bendizawuthetha naye ngendlela elungileyo ngoba abantu abanintsi abafuni uba ingathi ubathatha njengabantu abangafundanga xa bethetha ngamagqirha abo. Ndingamfundisa ngokubaluleka kwamayeza naxa ehamba igqirha lakhe kodwa angawayeki amayeza asesibhedlele ngoba nawo abalulekile, anendima yawo.

Ndingabafundisa aba bantwana ukuba xa usitya ukutya okuphakayo esikolweni akutsho ukuba uhluphekile kodwa kukutya okuncedayo ngomzimba and akukho nto irongo namatitshala ayatya oku kutya, kukutya kwamahala kukutya okunceda uluntu. So ukucinga ukuba umntu ophakayo phaa ngumntu ohluphekayo bubudenge.

Ewe, ndiyacinga uba abantu abadala baxatyisiwe ngoba imali abayifumanayo yenkamnkam yimali elungileyo, naxa besiya ezibhedlele okanye ezikliniki kuqalwa ngabo kuqala nasezibhanki baxatyisiwe bona kodwa ke iilayini ezi abazifolayo ixesha elide lokurhola liba lide kakhulu. Yiyo yodwa ingxaki leyo kodwa bayakwazi nokuyifumana kwiibhanki zabo loo mali, andiyazi uba kutheni bangatshintshi barhole imali yabo yenkamnkam ngebhanki.

Abantwana ababudalarha noko bangakwazi ukumnceda umama wabo ngokuthi bathathe umntwana ixesha elinintsi bahlale naye, bakwazi ukuba umama wabo afumane ixesha lokuphumla bangamnceda noba bamhambise kwi-therapy okanye mhlawumbe ajonge ithivi, atye ukutya oku rayithi uba akwazi uba aphinde abuyele abe kakuhle.

Ngoba abantu abaninzi bayayithemba, bayathemba amayeza wesiNtu uba angabanceda ezigulweni zabo. So singabancedisa ngokubafundisa ukuba namayeza oogqirha ziyinto engakwazi uba ibancede. Kodwa ke andizukwazi utshintsha umntu okhule ngaloo ndlela okhuliswe ngamayeza esiNtu, uyakholelwa njengomntu othemba kuThixo andikwazi umtshintsha umntu kwinto akholelwa uba iyamsebenzela.

Abafundi abakhulelweyo besasesikolweni badinga kakhulu ukuxhaswa ngoba noluntu selubajonge ngabantwana abangavayo. Ke ngoku ndingavula i-aftercare ne-educational program after isikolo apho ndizawukwazi ubafundisa ngokubaluleka ngokuzikhathalela njengoba ebesenemntana esuswini, ukuzikhathalela batye kakuhle bangaseli notywala. Ndibabonise noba ayokukuphela komhlaba yinto egqithayo abantu bazawuyilibala aqhubeke ngempilo aphinde abuyele esikolweni kunyaka ozayo.